Ke ikutlwa ke itumedile ke kgatlhwa ebile ke tletse boitumelo fa ke fofela. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Cape Town mo lefelong le le tletseng ditshobotsi tse di itumeditseng tse di jaaka diphologolo, mebala ya tlhaga le lefatshe le le pharologaneng. Leeto leo le ne le nkopanya le tlhago le na le naya maitemogelo a kgatlhang a boitumelo le phomolo.

Ke rata go pagama sefofane mo lefelong le le sirageletseng le le kgatlang gore ke ikutlwe ke itumedile. Mme batho ba tshaba sefofane ka ntlha ya kgatelelo ya maikutlo, go tlhoka taolo le dikotsi tse di ka tlhagellang.

Go ya go pagama sefofane go ya Nigeria go tlhoka rulaganyo lwa leeto, ditokomane tse di siameng, check in, go latela security le immigration mo nageng ya yona, ya rona le go latela melao le ditaelo tsa boemela jwa sefofane kwa Nigeria. Ke tsela eo tsala ya ka e tla kgona go fitlhelela kwa nageng. Ke kgona go fitlhella kwa nageng eo ka tshiamiso le tsholofelo ya leeto le itumedisang.

Ke rata dibese ka ntlha ya gore di thusa go tsamaya go boloka madi le go fokotsa traffic. Mme ke sa di rate ka ntlha ya tlhopho ya nako, boitshwaro jo bo sa siameng le dikotsi tse di ka tlhagelelang.

Mathata a karata ya bese e botlhale a akaretsa go sa kgonege go e reka ka mekgwa e e tlwaelegileng. Tlhoka tshegetso le dikotsi tsa tekanyetso ya madi le go tsamaya ka bo tshegetse mo metšhining.

O nna mokgweetsi yo o siameng ka beseng fa o latela melao, o boloka poloko le tshiamo. Mme o kgweetse ba dibese ka thuso go fokotsa dikotsi le ga o ka dira gore leeto le tsamaye ka nako go naya tshegetso le go fokotsa kgatelelo ya batho ba ba tsamayang.

Seteraeke sa bakgweetsi ba dibese se ka tlisa go tlhoka dipalamente tsa go tsamaya traffic e oketsegileng, tsamaiso e e fokotsang le go amega go moruo. Mme batho ba bayang kwa tirong ba amega ka go latlhelela dibese, go go palelwa ke go fitlhelela tirong ka nako le kgathalego.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa phuthulogo, go fokotsa traffic-i le poloko tsamaiso. Mme fa bese e ema ka dinao o tshwanetse go ema ka botshegetse, batla alternative transport. Netefatsa tshedimosetso e e malebe le poloko kalemelo.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya lebaka le le rileng. Ke ne ke e tlhopile go tsamaya ka nako e e tshwanetseng. Mme fa ke fitlha mo stop bese e ne sa tsene ka nako e e tlhomologileng. Ka ntlha ya traffic e e oketsegileng le letlhoko la baagi ka ntlha.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditsopeetso tsa dibese. Mme maitemogelo a me le ona a ne a farologana, ditshepiso tse dingwe di ne di thusa ka tsela e e motlhofo. Di ne di naya phutulogo go ema.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka ntlha ya infrastructure e sa tseneletseng, tlhoko ya bagwetsi le dikgwebo tse di lekaneng palo ya bagadi le tshenyelego tse di oketsegileng tsa tshegetso.

Kgolo ya ditlhotlhwa tsa dibese ngwaga le ngwaga e oketsa phutulogo ya bagadi. E kgothatsa tiriso ya dibese. E fokotsa traffic le kgatelelo e le go tlwaetsa ditshego ya morumo le dikgwebo tsa dibese.